Nna ke bona hore e ka ba ntho e lokileng haholo, e ka ba thusa ka tsela tse makatsang hobane ke batho ba baholo se ba kula. Mmele ya bona e dula e opa jwale mmuso ha o kafa batho ba tsofetseng pension-e ya hore ba kgone ho ya sepetlele, e kaba ntho e lokileng haholo ebile e kaba ntho e ka ba thusang hobane le tjhelete e ba fang yona ya pension e nyane hore ba kgone hore ba itlhokomele ho yona, hobane ha o ka sheba Afrika Borwa mona. Batho ba sa sebetseng ba bangata, jwale batho ba bangata ba shebile yona tjhelete eo ya batho batsofe hore ho rekuwe dijo ka tlung jwale e tla kgona hore e ba rekele dipidisi tseo kapa jwang. Ke bone e le ntho e lokileng.

Ho tla loka hle, ntate, ha hona ntho e sa lokeng lefatsheng mona, wena so tla tlameha hore o se etse ke hore o itshware hantle, o je dintho tse ahang mmele o nwe meriana e di-doctor di o fileng tsona. Ke Modimo ya tsebang fela.

Dumela mme nese o bua le Mantshane mona. Ke founa tjena hobane clinic e tsamayang ha eso fihle esale re eme mona hore before hora ya bosupa re ntse re emetse clinic, empa ke yena ha e hlahe. Jwale ne ke batla ho tseba hore jwale ho tlo etsahala eng hobane kannete re e hloka clinic e nana. Ho na le mme mona e sale lena a fihlile mona o a kula, ha a hantle clinic ke ena na ha e fihle ene ele e teng ela ho lona ho hole jwale ena e haufi ke yona, e ne re thusa hore ekabe ho etsahalang. Re kopa le tlise clinic.

November campaign ke kgwedi ya temoso ya banna, ka bophelo bo botle ka kgweding eo. Ke moo ho buuwang ka temoso ya banna ka bophelo ba bona. Ho ho ho ho ka thuse ba ka thuseha jwang. Ke moo ho buuwang ka banna. Ke kgwedi ya banna, moo re ba jwetsang dintho tlamehile ba di etse hore ba kgone ho itlhokomela. Ho tlamehile hore ba bue ha eyo nthwe na na ya hore monna ke nku ha a lle. Monna o le yena o itshwanela le mosadi o tlamehile a bue maikutlo a ileng a hae. Le se re le re se lemohiseng setjhabeng ke hore bana ba buang ha ba hlekefetse basadi ebile ba phela nako se setelele. Ho nale banna ba sa bueng.

A mangatanyana ona, a kgonang ho thusa batho ba bo ntate jwalo ka e bitswang, one man can, man enough. A teng ona a ka thusang hangata a bua ka ntho tseo tsa hore monna o tlamehile a bue monna ha tlameha hore ebe nku. Dintho tse ding di tlamehile ho do di lokiswe di buiwe. Monna ha a utlwile bohloko a bue ha a na le bothata, a bue, a kgone hore a thole thuso le ho phomotsa moya wa hae.

Ba ka dula fatshe, ba bua le bona, ba ba jwetsa ka tsona di-campaign tsena tse etseditsweng banna le hore di sebetsa jwang be ebile ba ba hlalosetsa hore bona di ba thusitse jwang. Ka ho etsa jwalo le bona ba tla kgona ho bona hore ba hloka thuso, ebile ha hona batho ba tla ba tshehang setjhabeng hobane bohle ha re le tjena re hloka thuso, ha hona motho ya ka iphelelang a le mong.

Ho ya ka nna ha ke bone ho na le lebaka hore di-company tse private di tlamehile hore di fane ka tjhelete lebaka le etsang hore ke bue tjena ko hobane batsamaisi ba dikolo le bona ke ba nako tse ding, ke batho ba se nang nnete. Motho o utlwe ho thwe o kopa tjhelete ya hore a kgone ho thusa bana ba sekolo ba sa itekanelang matlung. Mohlomong o wa hlophiwa ba batla hore ba ba fe dijo empa ha sa e thotse tjhelete eo, ha sa etsa tsona ntho tseo a na tshepisitse hore o tla di etsa. O sa phetha mabaka a ileng a hae jwale ke bona hole betere ha di-company tsenana tsa private e be tsona tse rekang dijo di di tlise sekolo dikolong, hona le hore di fane ka tjhelete hobane nakong tse ngata batsamaisi ha ba etse ntho tse lokileng tse tlo thusang bana ba sekolo.

Ha ke bone molemo wa hore ngaka e tlamehile, ikgathatse ka ntho hobane phoso e motswading, motswadi ke yena a sa nka maikarabelo a ngwana. Hore a ise ngwana clinic-ing jwale le ha ka tsamaya alo batla ho tshwarisa ngaka, kapa batla ho beha ngaka molato molato o ho yena, hobane o tla kupuwa buka ya clinic ho bontsha hore motswadi ono tlameile a tle le yena, a se ka tla.

E bakwa ko hobane batho babo ntate ha ba rate ho bua. Ke batho ba ratang ho kwalla maikutlo a bona. Le ha hona le ntho e ba sa e rateng kapa e se ba tsamaeleng hantle, ba kekebe ba bua. Ba tla itholela ha hona le ha o tshwane le bo mme hobane ba kgone hore ba bue. Ha hona le ntho e saba tshwareng hantle.

Melemo ya lebollo ke hore e ba ruta hore e tlamehile ka hosane e be bo ntate pele ba nang le maikarabelo e be bontate, ebe bo ntate ba tsebang ho bua maikutlo a bona, e be bo ntate ba batho ba basadi ke batho ba bohlokwa ebile ba hloka ho hlomphiwa.

Nna ho ya ka nna ke bona a le mangata ho susumelletsa banna hore ba etele ngaka. Ke jwetsiwa ka hohle hore ba kgone ho ba eletsa hore ba yo bona dingaka ke bona ba sa batleng hobane hona le ho etsuwa tsona di-campaign tseo ho seterateng le monana di-TV ho bontsha hore ha hona phoso ha monna a ile a lo bona ngaka kapa mooki haeba hona le ntho e a sa e utlwisiseng.

Lebaka la etsang hore di-ambulance di ska fumaneha ha di le ha bonolo ha dile letsetswa ko hobane setjhaba se se ngata, di-ambulance di dinyane, ho tlameha hore mmuso o reke di-ambulance tse ding ho hiriwe le batho. Hobane batho ba bangata ebile re na le batho ba bangata ba kulang, ba senang tsona dikoloi di tla ba isa dipetlele. Ke ka hoo ho se bonolo ho fumanwa di-ambulance ha di letsetswa.

Ka monana moo ke dulang hona le ntho batho ba bitswang ke hore ke di-councilor-a. Nka ya teng ofising mane, ho councilor-a ke lo mo hlalosetsa ka ntho e ke e boneng hore hona le motsofe asa hlokomelehang hantle. Ke bona hee ba tla kgonang ho nthusa hore ke kgone ho kenywa di-social worker hore ba kgone ho thusa motsofe oo hore iswe home moo atla hlokomeleha teng hantle.

Ha kgone hore a ka akaretsa mathata ohle a bophelong a mang banna, hobane le ha o ka ba na le yona campaign eo, ho salang ke hore ha e etse ha ngata ntho e etsang hore banna ba ntho e leng bona, ba dule ba na le stress, ba sa kgone ho ba na le ho bua maikutlo a bona. Ntho tse ding, ke hobane ha hona mesebetsi. Jwale ba ipona e se banna, ba felletseng hoja e ne kgona hore e thuse hore ba thole mosebetsi.

Ntho e tla tlameha hore e etsuwe ke hore ho banna ba kgoneng hore ba le bona ka di-company tsena ha ba buile maikutlo a bona. Ho tsebahale hore banna bongata ba bona keng ntho e ba lematsang? Ke mesebetsi ke bana kapa ke basadi? Ba kgone hore ba ba thuse hona moo haebe ke mesebetsi ba kgone ho ba thusa hore ba kgone ho thola mosebetsi. E skaba campaign fela re kgwedi eo hape ho fedile ha hona letho.

Ntho ya pele eo re tlamehile re lebane le yona ke hore re bone mona. Ke batla monana hore ba na le mafu mafu a feng re kgone ho ba ruta ka ona hore ba ka etsa jwang kapa ba ka etsa jwang re ska tshwaetsa e mong. Ka tsela eo ke yona ntho e tlo kgona ho thusa hore batho ba tletseng .